Izikole kumele zibeke ezemidlalo nezemfundo ngokulingana ngoba ungathola ezinye izingane ziyahluleka kwezemfundo kodwa ziyaphumelela kwezemidlalo. Lapho kumele sizeseke izingane kulokhu ebaphumelele kuko, khona bazokwazi ukulandela amaphupho abo futhi baphumelele phambili.

Lokhu bengakwenza ngokuthi babeke isikhathi esifushane elangeni ukuthi kwenziwe amavidiyo kufakwe ku-inthanethi. Bese kuthi mhlambe ngemuva kwamahora amathathu kwenziwe enye ividiyo emfushane futhi ezofakwa kwi-inthanethi. Kanjalo kuzoba indlela yokuthi naye aphumule abhekane nezimfundo.

Yebo, izikole kufanele zibambisane nezinhlangano ze-eSports noma izinkampani zemidlalo. Lokhu kuzonikeza abafundi amathuba okuthi babonise amakhono abo, futhi bakwazi ukuzuza inxaso ezinkampanini ezinkulu ngokubonisa amakhono abo. Lokhu kuzobagqugquzela kakhulu kusebenza ngokuzimisela.

Yebo, imidlalo yesikole yaletha umphakathi wangakithi ndawonye. Yilapho kwahlangana zonke izikole zasendaweni ziyodlala ibhola lezinyawo egrawundini yangasemphakathini. Kwaphuma umphakathi uyobukela. Kwakunemiklomelo yabaphumelelayo kunamba one, kuya kunamba three.

Izinyathelo ekumele zithathwe ukuqiniseka ukuthi lama-eSports avulwa ngesikhathi uma isikole sesiphumile hhayi ngesikhathi sesikole. Futhi kumele kwenziwe ukuthi kuqinisekiswe ukuthi amamaki wezingane awehli. Uma wehla, icishwe.

Yebo, kubalulekile ukuthi umuntu omusha abe nethonya elisha lihla.

Imisebenzi yesikhashana bey'hlala njalo engadalwa phakathi nangemuva komcimbi ukuthi kube nabantu abazosiza abadlali ngokuthwala imithwalo yabo. Kube nabantu abazosiza ngokukilina lezi ndawo .